Pelo ya ka e bohloko. Hobaneng ke sa ja dinawa tsena dibekeng tsele tse fitileng bona hona tje di bodile empa ke tla ithekela tse ding hape, letsatsi le tlang, hosane.

Dumelang borapolasi, pelo yaka e bohloko haholo. Ke le jwetse hore e nngwe ya ka ya kgomo e na le lefu lena le bitswang ka Food and Mouth Disease. Ke kopa hore le lona le tsamayeng le lo dihlahloba le shebe na hore ha di kule. Ke a le kopang borapolasi, lefu lena le kotsi haholo.

Ho ya ka nna dimela tsa ka nka di etsetsa moriti ka tsela eo motjheso o ka se kgone ho di bolaya.

Nna ke ithatela ditapole, o di kopantshe le anyanyese o bo tshela letswai. Di monate ho fetisisa, ke yona e nna ke ithatelang yona.

Mathata a ke kopanang le bona ha boemo ba lehodimo bo kwatile ke hore tsa ka tse ding tsa dijalo di a senyeha ebile le mobu o tsamaya le metsi a pula. Tsela e nna kapa leqheka le nna nka tlang le lona ke hore ke ipatlele sefo e kgolo hore ke di kwalele ebile ke etse hore le metsi a pula ha a tla a ska tsamaya le ona mobu ona wa dijalo tsa ka .

Ditholwana tse yang naheng tse ka ntle ke kgauta, silivere le dikoloi. Dilo tse ke di boleletseng di fumaneha diprofinsing tse leng Gauteng, Western Cape, Kwazulu Natal.

Mmuso o tshwanetse ho kadima bohle ba nang le dikgwebo tse molaong tjhelete hore dikgwebo tsa bona di phahame, mme ha dikgwebo se di le hodimo, ba tla lokela ho hira batjha ba hlokang mesebetsi.

Ke rata ena ya ka, ke ntjhafatsa ha raro ka selemo empa ke hloka ho akga lebota hore ke seke ka tshwenyeha ka polasi ya ka.

Hore mobu wa ka o dule o le motle, ke tshwanetse ho o tshela ka metsi, hape ke tshele le manyora hore dijalo tsa ka di hlahe ka tsela e loketseng.

Borapolasi le tshwanetse ho fa diphoofolo metsi le dijo tse hlwekileng. Ebile ha o na le phoofolo e kulang, o tshwanetse o e arole hore e seke ya tshwaetsa tse ding ka lefu.

Ke hloka tereke e tshelang metsi dijalong tsa ka, ebile e tlo tjhepa mekoti hore mobu o be bobebe. Tereke ena e tshwanetse ho bana le matla.

Dijalo tse jewang ke tseba ya ditapole. O ka nka makgapetla a ditapole o bo a lahlela mobung wa dijalo, o be o tshela metsi ka matsatsi ohle. Ho tlo qetella ho hlaha ditapole tse ntle haholo.

Ke nahana e bakwa ke hore ko KZN ba rekisa seaparo kantle moo batho ba fetang teng ebile ke kgwebo ya mang kapa mang ebile a ba hloke diphoofolo hobane ba na le tsona, empa ba etsang seaparo be se tura re ba thola mafatsheng a kantle jwalo ka boItaly.

Ke nahana ka matsatsi a mang dintho tse ba di sebedisang ho jala kapa ho fa diphoofolo di tloha di ho theko e boima, ke ka moo di tlo dula di fetoha ditjheho.

Ho ya ka maemo a lehodimo, polasi ya ka e loketse ke dijalo tse tshwanang jwalo ka ditamati, ditapole le mekopu. di hlokomela ka hore ke di kwale ka sefe e tshwanang le mekotla ya di-orange hore ha pula e na e ska tsamaya le dijalo tsa ka.

Dumela ba mmuso, ke ka rata ho fumana thuso ka dinaha tse emetsweng ke bang ba yona hobane re bona batho se ba qalalletse ho ipeha ho seng molaong ebile ba bang ba akga mekhukhu ya bona. Ke kopa le atomeleng ka pele.

Ke bona menyetla, ho ka ba bobebe ho bula kgwebo ya ho rekisa ditlhapi ho batho kapa mabenkeleng a maholo ebile nka kgona ho ruta batho ho ditlhapi, ke qetelletse ke butse sekolo se leng sa ka sa ho tshwasa ditlhapi.

Ke ile ka jwetsa mong wa polasi hore di teng dintho tse motjhini o ka se kgoneng ho di etsa tse batlang matsoho ebile ka mo jwetsa hore motjhini le ona o hloka basebetsi hore o sebetse ka tsela e lokileng, ebile diphoofolo tsona di batla thuso ya motho e seng motjhini.

Nka qala ka kgarafu, dihareke, ditereke ya metsi le ya plunting le . Ha kgwebo e le hodimo nka reka harvester, , lori ya ho beha dihlokowa.

Dijo tse ding tse ka bolokwang ka ho hatsetswa ke tlhapi, meroho, nama ya kgomo.

Dipolasi di fapane haholo. Ho na le dipolasi tse moo batho ba sebetsang ka thata empa ba kgola tjhelete e nyane. Ho na le moo dipolasing mo ho sebetswang bobebe empa ba kgola tjhelete e kgotsofatsang.

Nka kgothatsa sehwai se setjha hore se hire batho hore mosebetsi o tsamaye ka tsela e tshwanetseng ebile ho tlo ba bobebe hore polasi e hole ebile e be ntle.

Mehato e nka etsang nka netefatsa hore ke fa diphoofolo metsi a hlokehileng ebile phoofolo e kulang ke arohana le tse ding.

Basebetsi, ho na le seemo se etsahalang. Ho na le batho ba utswang dipudi ke ka moo ke kopang basebetsi ba bararo ba tla kgonang ho sebetsa bosiu ho beha leihlo ho dipudi tsa ka.

Pono ya ka ke hore ba rekise naha eo, ka tjhelete e ba tlo e fumana ba e arole habedi, o mong le o mong a shebe tsela ya hae.

Hore kgwebo e dule e le tshebetsong, rakgwebo o lokela ho ithuta maqheka a matjha a ho jala ebile o lokela ho tlisa Technology hore polasi e hole. Rapolasi e lokela ho tla le leqheka la ho hodisa tjhelete ya polasi hobane tjhelete e bohlokwa ho tlo reka tse ding tsa dintho tse hlokahalang ebile le basebetsi ba lokela ho kgola tjhelete e lekaneng.

Sepinatjhe wa kgona ho se pheha mmoho le ditapole kapa tamati. Ha o le motho a se ratang se le jwalo wa kgona ho sebedisa feela o bo tshela letswai. Di-vitamin tse tswang sepinatjhe ke di-vitamin A, di-vitamin C le di-vitamin E.

Molekane wa ka, ke rata dijo tse ka hara lekotikoti hobane di a kgona ho dula selemo kaofela di sa bole ebile di bobebe ho di pheha. Dijo tse ka hara lekotikoti di theko e tlaase.

Ka pono ya, ka tsela eo, Afrika Borwa e ka phahama ka economy ebile tlala e ka se be teng lefatsheng la rona. Dikgwebo tsa ka ntle di ka reka dijo ka bongata hona mo Afrika Borwa.

Ha ne ke kula ne ke nwa lekgala le bidisitsweng be ke le kopantsha le ginger, ha se le qetile ho bela, ke le emela le fole be ke le nwa.